Vhuponi hahaṋu vhathu vhanzhi vha shumisa data dza nethiweke ifhio honeha mutengo wa hone uita u hani, vha shumisa Cell c na Vodacom ngauri ndi dzone dzino kona u swikelelea kha dzi data.

No no ḓi wana ni khou badela masheleni o a paḓaho mpimo ni tshi khou renga data ri vhudzekani ngaha tshenzhemo yaṋu, ee ndono ṱangana ngazwo kha dziṅwe nethiweke musi ndi tshi khou renga data, dzavha dzi tshi khou ḓura.

Uya ngaha kuvhonele kwaṋu dzi data ndi data dzi ya nethiweke ifhio dzine dza farea nga vhathu vhoṱhe, ndi Vodacom ine vhathu vha a farea.

Uya ngaha kushumisele kwaṋu kwa data ni vhona zwo fanela na uri data hupfhi dzi nau tshinyala ndi ngani ni tshi ralo, ee ndi vhona ungari zwa uri data dzi a tshinyala zwi tshi humisela murahu, ngauri u ngasi dzi shumise nga nḓila yo kalulaho u tshi khou itela uri tshelede ine wavha nayo, nayo i kone u shuma zwithu zwa khwiṋe.

Ndi lungana vha tshi renga mobaiḽi data nahone ndi mini zwine zwa ṱuṱuwedza u ṋanga havho bandela, ndi nga murahu ha musi dzi tshi khou kona u farea ndi tshi khou kona u swikelela udzi renga, na kushumisele kwa dzo uri dzi leluwa gai.

Naa vha funa u renga phakhethe dza data dza ḓuvha liṅwe na liṅwe vhege iṅwe na iṅwe kana ṅwedzi muṅwe na muṅwe ndi ngani, ndi funa u renga dza ṅwedzi muṅwe na muṅwe, ngauri zwi ngita uri ndi sa shumisese tshelede nnzhi.

Ndi ufhio muṋetshedzi wa mobile nethiweke ane ani ṋea ndeme ya khwiṋe ya data, ndi Vodacom.

Ndi khaedu dzifhio dzine na ṱangana nadzo musi ni tshi renga data ya luṱingothendeleki, ndi nga nethiweke musi u tshi khou zama uri u renge yavha isa khou tendela.

Naa no no vhuya na shumisa dzi promotion kana dzi discount musi ni tshi renga data ya luṱingothendeleki, ee ndono shumisa discount musi ndi tshi khou renga data nda vho renga nga tshelede ya fhasi.

Naa kanzhi hazwo ni renga data nga app yaṋu ya bannga ṋetshedzi ya tshumelo ya themamveledziso kana vhungele, ndi shumisa app ya founu ya bannga.

Ndi tshifhio tshithu tshine tsha vha sinyusa kana uvha dina musi vha tshi renga data ya luṱingothendeleki Afurika Tshipembe, ndi nga murahu ha musi u tshi khou kona u renga nga tshelede ya fhasi ṋamusi, matshelo kana vhege i ḓaho kana ṅwedzi u ḓaho wa wana dzono rauwa.

Ni dzhia hani phetho ya uri ni ḓo ṱoḓa data nngafhani ṅwedzi muṅwe na muṅwe, ndi ngauri ṅwedzi wau thoma nda renga nda vhona uri ndo shumisisa hani, ndi a kona u ḓivha na zwa uri zwi amba uri nga ṅwedzi ndi kho tea uvha ndi khou wana data ya tshelede ine ya ḓo kona uvha i tshi khou mphedzela ṅwedzi.

Vhono vhuya vha vha na thaidzo ya uri vho renga data fhedzi ya sa ṱavhanye u vhonala, ee ndono ṱangana ngazwo, fhedzi ndo kona u founela vha nethiweke iyo hutshe na tshifhinga.

Ni wana zwi tshi leluwa kana zwi tshi konḓa hani u ḓadza data yaṋu ya luṱingothendeleki, ndi vhona zwi sa konḓi ngauri nda renga i thusa uri ndi fhedze tshikhala tshilapfhu ndi sa rengi.

Naa no no vhuya na fanela u ḓadza data ngau ṱavhanya ri vhudzekani uri ho itea mini, nga murahu ha musi huna zwine nda kho tea u zwiita nga data.

Naa ni ḓadza data nnzhi nga minwedzi.

Ndi ifhio nḓila ine na i takalela yau ḓadza data yaṋu, app USSD kana vhengele, vhengele ndi ḽone ḽine nda ḽi shumisesa u wana data.